Ee go na le merogo e mentsi e e sa itsegeng thata mme e na le melemo e e mentle ya botsogo fa ke go akantsha tse di ka nnang monate go di leka beetroot leaves, batho bontsi ba ja beetroot fela mme ba latlha matlhare mme o ne a humile ka iron, calcium le fibre swiss chard e bonala jaaka spinach mme e na le mebala e ka kgatlhisang mo . Morogo wa le gae mo lefatsheng la rona ntse e le nngwe ya merogo ya setso e siameng tota.

Go jala rooibos e jalwa mo mobu o omileng le o nang le acid kwa Kapa Bokone Aforika Borwa go roba le fermantation makala a a a tlogela go tshela mo letsatsing go fetoga mmala, fa e se na go ferment-isiwa o e omiša e ntshiwa ditshila mme o aroganya ka boleng e paka mo dipaketeng tsa kgotsa e rekisiwa e le loose leaf fa o e apea tshela metsi a belang tsenya rooibos tlogela go tshela mme o e nngwe.

Merogo e e le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe , tamati, legae, di-carrot-e, sepinatšhe goreng e jewa thata e mmele e na le vitamins, minerals le fibre tse di botlhokwa mo go tlhokomelelong go bonolo go e lema, go ka dirisiwa ka tsela tse di farologanego e jewa e le fresh e apeilwe kgotsa e dirisiwa mo dijong tse farologaneng go boloka le go tsamaisiwa.

Wine farming e tshimo ya morara go dira wine mme e tlhokana le tlhokomelo e e kgethegileng gore morara o gole sentle mme o tlhage ka bongata le boleng jwa kwa godimo.

Metsi go nosetsa dijalo gore di gole, mmu o motle lefatshe le le nonneng, peo e e molemo go jala dijalo tse di siameng didiriswa tsa temo jaaka spade le tlhokomelo go nosetsa go bolaya matlhotlhwa le go oketsa manure.

Go jala dipanana go simolola ka go tlhoma ditlhare tse dinnye mo mmung o nonneng go tlhokega metsi a a lekaneng ka jalo go nosetsa go botlhokwa thata, ditlhare di tlhokomelwa ka go di boloka di se na le ditshenekegi fa di se di gola di tlhagisa dipanana tse di kutulwang mme di ka rekisiwa jaaka sejalo sa kgwebo kgotsa di jewa mo lapeng.

Go jala ditamati go simolola ka peo e jalwang mo di-backet-eng tse dinnye pele ga di fetisediwa mo tshimong, mmu o tshwanetse go nna o nonne ebile o na le metsi a lekaneng ditlhare di tlhokomelwa ka go nosetsa gangwe le gape le go sirelediwa mo ditshenekeging fa ditamati di se na go butswa di kotolwa ka go kgaolwa ka matlhare kgotsa ka dipeo tse di siameng mme di kgobokangwa go rekisiwa kgotsa go jewa kwa malapeng.

Go nwa rooibos go na le melemo e mentsi mo boitekanelong, o thusa go imolola kgatelelo ya mowa le go thusa boroko jo bontle rooibos ga o na caffeine ka jalo o ka newa le bana o tletse ka di tse di thusang go sireletsa mmele kgatlhanong le malwetsi gape o thusa mo tshilong ya dijo le go fokotsa mathata a letlalo ka jalo ke seno se se leng botlhokwa mo botsogong.

Malemirui ba rooibos ba lebane le tse dintsi sa ntlha ke phetogo ya bosa le komelelo e ka senyang dijalo go rarabololwa ka go dirisa mekgwa ya nosetso e e bolokang metsi le go tlhoma dijalo tse di ganang komelelo, sa bobedi ke ditshenekegi le malwetsi a ditlhare tse di ka fokotsang boleng jwa sejalo se se ka rarabololwa ka go dirisa kalafi ya tlholego kgotsa diphologolo tse di lwantshang ditshenekegi.

Balemirui ba mango ba lebane le di le dintsi gompieno, sa ntlha ke phetogo ya bosa jaaka komelelo le dipula tse di sa tswang di na ka nako, sa bobedi ke ditshenekegi le malwetse a ditlhare tse di fokotsang boleng bo bongata jwa maungo, sa boraro ke ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa dijalo le didiriswa.

A ka dirisiwa go dira dijeme le di tse di jewang le borotho gape a ka dirisiwa mo go direng le dinotshe tsa mango tse di rekisiwang kwa mmarakeng a mangwe a omisiwa go nna snack kgotsa go tsenyWa mo diphutheding tsa dijo, gape a ka dirisiwa mo go direng di juice, ditlhare tsa tlholego, le ditlolo tsa letlalo.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole, dipanana, ditamati, le . Di jewa thata ka gonne di nonofile ka dikotla le vitamin gape di bonolo go fitlhelela mo mmarakeng. Dipanana le diapole mo di jewa letsatsi le letsatsi jaaka dijo tse di itekanetseng fa le ditamati tsone di dirisiwa thata mo dijong le mo direng di juice.